Nazi ezinye izinketho ezingabizi kakhulu zokupakisha, ezisekelwe ephepheni ongazisebenzisa. Yiphepha eliphinde lasetshenziswa, liyatholakala kalula. Yiphepha le-graft, liyisixazululo esiqinile nesingabizi kakhulu. Yiphepha elingasindi, leli yiphepha elifana nalelo elisetshenziswa kumaphephandaba. Yiphepha elinamabhamuza, le yindlela ethuthukisiwe lapho iphepha elinamabhamuza amancane, noma izinto ezisongwwayo ezisebenza njengokuvikela, kodwa lisekelwa ephepheni.

Intombazane encane uThandi, isiza ugogo wayo engadini njalo ngemampelasonto. Batshala imifino nezimbali ndawonye, futhi uThandi uthanda ukufunda kuye. Ngolunye usuku, ugogo wakhe ugula kakhulu ukuba angakwazi ukunakekela ingadi, futhi izitshalo ziqala ukubuna. Ukube ubunguThandi, ubungayigcina kanjani ingadi iphila, ukuze uhloniphe ugogo wakhe?

Ungumlimi osanda kuthatha isinqumo sokusuka ekuvuneni ngemishini, uye ekuvuneni ngesandla. Ungahlola kanjani izinzuzo ezingase zibe khona kanye nezinkinga zokuvuna ngesandla?

Wazama izindlela eziningi ezihlukene, okwaphetha ngokumfundisa ukubekezela, ukubaluleka kokuhlola izinto ezintsha, kanye nokuthi ukufunda amaphutha kungaholela empumelelweni. Lokho kuhlanganwe nakho kwamfundisa ukuthi impumelelo emsebenzini idinga ukuzimisela nokungesabi ukwehluleka.

USenzo angawagcina utamatisi wakhe ngokuwomisa elangeni. Ukuwufaka ebhodweni enze ngawo usoso, noma abalise bese uwufaka ezitsheni ezivaliwe kahle ukuze angagugi masinyane, futhi angawubandisa uma ese enesiqandisi, uma enesiqandisini esinjengefiliji, noma awuguqule abe yijamu noma ishezi angayithengisa kamumva.

Yebo, umlimi angazibeka ezingozini ashintshele ezitshalweni zakwelapha, nongoba zinamathuba aphezulu enzuzo, futhi zinemakethe ekhula njalo. Kodwa kufanele alungiselele kahle nokufunda amakhono adingekayo, aqale kancane ukuhlola imakethe, futhi abenesineke ngoba imiphumelo, imiphumela ingathatha isikhathi eside.

Umhlabathi kaZinande Msweli wawuqinile, ungena manyolo, futhi ungakwazi ukubamba amanzi kahle. Waqala ngokufaka udako lwezinkukhu, imfucumfucu yase ngadini, kanye nokutshala izitshalo ezibuyisela inhlabathi njengelablab. Ngokuhamba kwesikhathi umhlabathi wabamnene, wacebeka futhi waqala ukubamba amanzi kahle, kwakhula kahle izitshalo zakhe.

Ukuze kufinyelelwe esixazululweni esizuzisa wonke umuntu, kudingeka ingxoxo evulekile nenobulungiswa phakathi kwamaqembu ahlukene. Kugxilwe ekubuyezekweni komhlaba ngendlela ehambisana nomthetho, enikeza abangenawo umhlaba ithuba ngaphandle ngokuhlukumeza abanye. Umphakathi kumele uhlanganyele zokwabelana ngolwazi, ngokuqonda izizathu zomunye umuntu, bese kwakhiwa isixazululo esinenhlonipho, amalungelo wonke futhi womuntu.

Umehluko omkhulu ekusentshenzisweni kwe-PEE phakathi kwezolimo nohlelo lwezindawo uthi , ukuthi abalimi bavame ukungawugqoki ngokuphelele noma okungajwayelekile i-PEE, ngenxa yokuntuleka kolwazi, izindleko noma ukushisa. Kanti emakhekheni wokuhlelwa kwezindawo, abasebenzi bavame ukuthola ukuqeqeshwa okungcono, ukuqashwa ngaphansi kwemithetho eqinile futhi bafakwe uphiko labasebenzi okuqaphe ukuphepha, ukubenza bathobela i-PEE kangcono.

UMnumzane Dlamini uzizwa edabukile futhi egcwele imizwa yokuphoxeka ngoba uyazi ukuthi lesi isivuno sakhe sokugcina, kanti ipulazi lakhe alinanayo ozolilandela. Ukubona umsebenzi wakhe weminyaka ungekho ozowuqhubeka, kumphatha kabi. Yize enokuzigqaza ngomsebenzi wakhe, ukhathazekile ngekusasa lalelifa lakhe.

Ivika umsebenzi, ingaklama ama-PEE ahlukahlukene ngokucwaninga izidingo ezithile zomkhakha ngamunye, njengezinga lokushisa, uhlobo lomisebenzi nezingozi ezihilelekile. Kumele basebenzise izinto ezikhululekile, eziphephile, futhi ezingabizi. Banikeze osayizi abahlukene, futhi bafake izici ezithuthukisa ukuphefumula nokunyakaza, ukuze bakhuthaze ukuthobela kwezinye izimboni, izimboni ezinjengolimo ne-landscaping.

Ngizizwa ngidumele futhi ngicasukile ukubona izimbuzi zakho zingaphakathi engadini yami yemifino, ngoba bengizithembele kulokhu kudla, futhi manje kungase kubonakale konke engikusebenzela kanzima, kushabalale, konakale. Ngiyacela ukuthi uzilande masinyane, futhi uqinisekise ukuthi uthango lwakho kuyalungiswa ukuze lokhu kungaphinde kwenzeke.

Ngingazizwa ngikhathele, kodwa ngizimisele futhi nginokuzinikela ngoba ngiyazi ukuthi umsebenzi wami epulazini uyadingeka, ukuze ngiphile kahle, futhi ngiqinisesekise impilo yezilwane nezitshalo. Naphezu kobunzima, ngiyabona ukuthi kukuzikhandla kwami kungagcina ngivele indlela yami iye empumelelweni.

Ngingaziwa nginokwesaba kakhulu futhi ngikhathazekile ngoba anginakho ukudla, anginawo umuntu engingamcela usizo kuye, futhi angazi ukuthi iziphi izitshalo eziphephile ukuthi ngingazidla. Ngakho ngingazizwa ngingaphephile futhi ngidinga indlela yokuphuma kulesi simo ngokushesha.